TikTok live, Kik, Facebook Gaming, YouTube Gaming na Twitch.

Ku antswisa swikili swa wena a eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete swi lava ku ti nyiketela ku va ni miehleketo yo tlhontlha ni ku tirhisa tindlela to antswisa laha hi tindlela to antswisa leti u nga ta ti tirhisa.

Ina eSports yi nga ha tshuka yi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko naswona hi ku ya hi swikombiso swin'wana se yi le henhla hi ku duma ku tlula mitlangu yin'wana ya ndhavuko hambiswiritano ku fikelela xiyimo xa nkoka xa ndhavuko ku fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko swi ta teka nkarhi wo leha naswona swa ha ri na swikombiso swin'wana leswi nga ha va swi ri swa nkoka.

Ku hlamula swi nga engetela ntshikano ndzi nga endla xiboho xa vutlhari ku va na xidzedze ndzi hlamula ntsena loko swi boha ku nga ri ku hi ku hlundzuka ndzi nga pfala nyana ndzi hleketa vumbhoni ku xaxameta hinkwaswo ku hlayisa ndhawu yo hlayiseka na ku khutaza u .

Ku seta milawu na swiletelo swo swo olova va fanele va veka milawu yo tiya ya mahanyelo ya vatlangi leswaku va va tivile leswaku i yini lexi amukelekaka na lexi nga amukelekiki ku aka nkarhi wo ringana wo tirhisa nawu.

Xiyimo xo sungula u fanele ku endla ndzavisiso wa makete tiva leswi u swi endlaka tiva vatengi va wena no hlahluva mphikizano xa vumbirhi ku sungula hi ku tirhisa swilo swa bindzu veka milawu.

Ku kunguhata hi vukheta veka milawu yo olova kuma nkarhi wo ringana wo tirha eka ntirho wa wena wo hungasa seta tin'hweti leti ti nga ri na nkarhi wo tirha eka bindzu ku fana navusiku bya na sonto kunguhata hi vukheta fambisa nkarhi wa wena fambisa wa mali ya wena veka mali leyi u yi nghenaka na leyi u yi humesaka hi ndlela leyi fanelekaka veka budget-e endla budget-e yo fambisa mali ya we.

Hi swilo swa mavoko ku na Shopify Amazon Handmade X kambe hi swilo swa digital ku na Gumroad Creative market na .

I fanele ku endla swinavetiso naswona a swi posta eka inthanete ku nga ka Facebook-u ka WhatsApp-u ka TikTok-u naswona na le ka Instagram.

Nelisa i fanekele ku endla tivhidiyo a endla ku navetisa a bindzu ra yena a post-a ka ti-social media ku koka rinoko ra vanhu ku va va ta kota ku n'wi landzelela va ta xava makhandlele ya yena.

Suzan i fanekele ku endla vhidiyo a kha a endla magwinya ya yena a post-a ku koka rinoko eka ma-customer lama a ma lavaka naswona a endla na ti-poster na na ti-advertisement.

Tipulatifomo to dyondzisa leti faneleke swinene loko Jacob a lava ku tlanga swichudeni swo olova na ku kuma mali hi ku kongoma i faneke a ya eka super proof na teach me to.

Tiwebusayiti letinene to xavisa swifaniso leswi kandziyisiweke ku Fine Art America Shopify na X naswona ni ehleketa ku ri miehleketo leyinene leyi Makhensa a laveke ku yi endla

Nhlamulo a nga tirhisa tindlela to hlawuleka leti humaka eka inthanete na leti nga ri ki ta le ka inthanete ku koka vanhu lava va lavaka ku dyondza yoga ku nghenisa nxaviso ya le handle swi ta lava nkarhi wo hlawuleka swiendlo swa inthaneti yi ta fanela ku veka xikoweto xa Google My Business i ndhawu leyi faneleke yo nghenisa xikoweto xa bindzu ra wena ku u veka vuxokoxoko bya vukorhokeri bya yena na ku kuma xikoweto eka Google Maps hi ndlela leyi vanhu lava lavaka ti tinhlelo ta yoga va ta kuma bindzu ra yena hi ku olova.